Amantombazana aye adlale indima enkulu xa kukho imisitho yakwaNtu ingakumbi kulungiso lwezibiliboco zomsitho lowo. Amaxesha amaninzi kuye kusetyenziswe iindlela yakudala yokupheka phandle kusetyenziswe iinkuni. Baye bancedise bengamaqembu bohlula bahlulelane ngemsebenzi ekumele yenziwe. Ukuhoya abantu abangamandwendwe ngomnye womsebenzi wabo, ukuqinisekisa uba banayo yonke into abayidingayo.

Ulutsha lunganalo ugalelo kwindawo eluhlala kuyo libambisene neenkokheli zomthonyama. Bangancedisa ngokukhusela amasiko nezithethe zethu ngokubamba imisitho yesintu ebandakanya abantu bonke bebaxelela, bebafundisa ngokubaluleka kokhuselwa nokuhlonitshwa nokwenziwa kwamasiko nezithethe singumntu ontsundu. Kufundiswe ulutsha ukubaluleka kokuthetha ulwimi lwethu. Bangancedisa nakumaphulo athi enziwe ekuhlaleni anjengezolimo nasekwakhiweni kwamaziko axhobisa ulutsha ngezakhono kufundiswe nangezempilo.

Umntu ongutata ubalulekile kusapho nasekuhlaleni. Kumaxesha akudala utata ubedlala indima enkulu kwezizinto zilandelayo. Utata ibingumntu olindeleke akwazi ukondla usapho lwakhe, alukhusele ngamaxesha onke. Xa kuthathwa izigqibo uba yinxalenye yazo. Ulindeleke abe yinxalenye yokukhuliswa kwabantwana, abe noxanduva maxesha onke.

Xa kuphekwa umphokoqo kubalulekile uqale ujonge izinto ozawuthi uzisebenzise. Kufuneka usebenzise amanzi abilileyo, ugalele embizeni, umete ityuwa kangangetisipuni ugalele emanzini abilileyo. Umete umgubo wakho ozawuthi uwusebenzise, ungagaleli kakhulu ungagaleli kancinci, uzamise. Uhlale ixeshana umane uwujonga, uthobe isitovu singatshisi kakhulu. Ngohlala umane uwuzamisa uzawude uwubone uba uyavuthwa.

Ngenxa yolwaphulomthetho olukwizinga eliphezulu kwilizwe esikulo neziganeko ezithi zenzeke mihla nemihla eziquka ukubulawa kwabantwana, zenza ndixhalabe ndingumzali kuba abantwana bam bahamba ibanga elide besiya kwisikolo esikwilali ekufitshane. Xa besiya kwesi sikolo bawela nomlambo. Ethi yenze uxhalabo ingakumbi xa kuthe kwanetha imvula ezinkulu bengekabuyi esikolweni okanye bengekayi esikolweni. Ezi zizathu zibangela uhlale uxhalabile ungumzantsi ungumzali ngoba ulindele nantoni enothi yenzeke okanye yehle kubo ngenxa yohamba ngezi ngeenyawo.

Kweli lizwe sikulo kule mihla yahlukile kakhulu kwixesha lakudala. Kweli xesha langoku apho kukho khona ulwaphulomthetho olunyuke ngamandla oluthe lajika abantu bayeka ukuba ngumncedi womnye umntu, babonakala besaphula umthetho ngendlela emangalisayo. Kule mihla awusakwazi kuncedwa nangummelwane, sowusoyikisela impilo yakho nakuye. Ethe yajika ilizwe yayindawo yezigilamkhuba yayeka uba yindawo yokukhusela uluntu. Kwaphela nokulunga ebantwini ngenxa yezi zizathu.